Ho na le meroho e mengata eo e ka pheuwang, e be e kenywa ka hara makotikoti. Meroho e jwalo ka tamati, dihwete, dinawa le tse ding tse ngata.

Ho lema ha se ntho ya jwale, ke ntho eo batswadi ba rona ba ba qetileng ba santsane ba le banyenyana nakong tsa apartheid. Ho lema ke ntho ya batho ba baholo la batho ba le ya batjha. Ho na le batjha ba ntseng ba rata ho lema le matsatsing a ka sheko tjena. Bohlokwa ba ho lema ke hore re ithuta hore re ithuta mesebetsi eo batswadi ba rona ba neng ba e etsa ebile ba phela ka yona mehleng ya kgale.

Malome a ka qala ka ho kadima tjhelete bank-eng eo e leng hore kgwebo ha e se e lokile hantle, a ka e patala hanyane hanyane.

Hangata dijalo di bole kapa di ske sa hlaya ha di se na thepa e hantle ya ho di tshireletsa. Le balemi kapa basebetsi ba ka lemala mesebetsing hobane ba sebedisa bo diterekere le dintho tse ding tse ba thusang hore ba leme. Ka seo ke re thepa e bohlokwa haholo mosebetsing le dijong.

Ba ba tshosetsa ka hore ba rata hore balemi ba nang le naha tse nyenyana dinaha tsa bona ha di no ba sebeletsa ebile ha di no ba tswela molemo. Ka hoo, ba ba tshosetsa ka dinaha tse kgolo hore bona ba ka kgona hore ba be le tjhelete e ngata ho feta dinaha tsa batho ba dinaha tse nyenyana. Mme dinaha tse nyenyana ha di kenye tjhelete haholo.

O tshwanetse ho tseba serapa seo o jallang ho sona hore se se hantle bakeng sa dijalo kapa jwang. O tshwanetse ho tshella dijalo tsa hao ka mehla hore di kgone ho hola. O tshwanetse ho ba le dithulusi tsa dijalo.

Ba ne ba thabile hobane dijalo tsa bona di tlo thola metsi. Mme di tlo hola hore ba kgone hore ba thole tjhelete. Dijalo tsa bona di kgone ho ya bathong, di kgone ho rekiswa.

Se ipolokela ho ela hloko hore basebeletsi ba tseba mesebetsi ya bona. Ba tsebe hore ba tlo sebetsa ka eng hape e be ba na le mangolo a ho sebetsa polasing kapa mangolo a ho sebedisa ka dintho tse re tse batlile di tshwana le agriculture.

Sena ke nahana se bakwa ke mobu oo ho jetsweng ditholwana ho tsona, hobane ho na le mefuta e meng ya ditholwana e sa kgoneng hore e hlahe kapa e jalehe mobung o itseng. Di hloka mobu o itseng. Ke nahana seo ke sona lebaka.

Tjhe bo mme ha ba na yona menyetla ya ho ba le dipolasi jwalo ka bo ntate. Hobane bo mme hangata ba ba le mathata ha e tla tabeng ya maphelo. Hape ka baka la molao le setso bo ntate ke bona ba bang pele ka hore e ba bona borapolasi. Bo mme ha ba na yona menyetla ya hore ba iketsetse diqeto.

Batjha ba lokela hore ba dule ba etsa bonnete ba hore diphoofolo di ja hantle. Mme diphoofolo di thola tlhokomelo e loketseng. Le hore di dula di ba le di dula di hlolwa hore di phetse hantle na. Ha ho se jwalo, di tshwanela hore di be le meriana eo di hore di be hantle.

Ho kenyelletsa ho kenya tshebeletsong temo ka nepo. Ho ntlafatsa mekgwa le ho hlahloba mehlodi e meng ya matla. Ntlafatso ya disebediswa le moralo wa maano. Katleho ya le katleho ya tshebetso ke tsona tse ka thusang haholo ha e tla boemong bona.

Phofo ya poone e etswa ka poone e sitweng serapeng sa phofo moo ho etsuwang phofo. Mme ka yona o ka kgona ho pheha mabele, wa etsa motoho mme wa etsa le papa.

Ho fetoha ha mahodimo ho fetohetse tokoloho haholo hobane ha o sa kgona ho jalwa ka baka la mobu o sa kgoneng ho hlahisa dijalo hantle. Ha o re pula ena haholo e senya dijalo, batho ha ba sa kgona ho jala ha monate hohang. Soil erosion, e phedisa balemi ka thata hobane bona ba e phedisa ka dijalo tsa bona. Mme dijalo nakong tsena ha di kgone ho hlaya hantle mme batho borapolasi ba senyehelwa haholo. Ha ba kgone ho thola tjhelete hantle ya ho ba phedisa.

Mmuso o ka thusa batho haholo ka ska matsatsing a jwale, batho ba fumana tjhelete e ka ba thusang. Mme borapolasi ba ka thusa ka hore ba hire batho, hobane batho ba bangata ba dutse hae ha bana mesebetsi.

Ha o batla ho nosetsa meroho polasing, tikolohong ena ya rona e hlokang metsi o lokela ho ba le tanka e kgolo e bitswang Jojo. Bongata ba rapolasi ba borapolasi ba na le yona tanka eo, mme ke yona e ba kgonang hore ba nwesetse meroho ya bona ka yona.

Malome o lokela hore a behe tjhelete hanyane hanyane kapa a adime tjhelete bank-eng jwalo ka loan-u, hore a kgone gore a qale kgwebo ya hae. Mme kgwebo ya hae ha se e le hantle, o tla lokela gore a nne a patale loan ya hae hanyane hanyane ka hobane o tla be a se a na le lekeno.

Ho fafatsa ka sesepa se bolayang dikokonyana. Ho fafatsa ka ka nako e nngwe ka matsatsi a fourteen ha ho hlokahala.

Nke ke be ka sebedisa sebetsa ho motho eo a sa tshwarang sebetsa. Ha ke fumana motho a ithusa ka dijalo. Ntse le tsebela le tsebo ya ka. Ke tla bua le yena hantle ho utlwisisane hantle hore hobaneng a etsa jwalo. Mme ha mpha lebaka le nepahetseng. Ke tla mo thusa, mme ke mo fe dijalo hobane di teng.

Dumela mme kapa ntate nka rata ho botsa hore na ke tse jwang tseo di ka bang teng bakeng sa ho fumana tjhelete. Haele mona, ke le motho ya ka ratang ho qala projeke ya dinku. Mme ne ke qeta hore re ne ke qeta ho fumana mobu e sale, o nkuwa kgale ka nako ya kgethollo lapeng la heso.